Ngiqhathanisa izinhlobo ezahlukene zemithi zokulwa nesifo sofuba. Kukhona imithamo engashintshi, imithamo lena engashintshi isuke inikezwa abantu abanesifo sofuba, abasuke bezazi ukuthi isifo sabo sikuphi kanti le mithamo yezinhlelo zokwelashwa ezizimele zona zinikezwa abantu laba abasuke besawuqala uhambo lwesifo sofuba.

Izinyathelo engingazithatha ukuze ngihlolwe futhi ngithole usizo lokwelaphwa uma ngabe kudingeka. Ngingaziqhelelanisa nabantu ngoba lokho kuyasiza ukuthi bangatheleleki abanye abantu, ikakhulukazi laba osuke uhlala nabo, ebese ngiya emtholampilo ngifake izamfonyo, ngibe sengichaza ukuba, ngathi nginezimpawu ezingase zibe eze-COVID. Bengicela ukuhlolwa ukuba ngabe nginayo ngempela na?

Izinzuzo ozitholayo uma uhlanganisa imithi yesintu nemithi yesimanje, ukuthi eminye imithi yesintu isebenza ngokushesha emzimbeni womuntu kunemithi yesimanje. Kanti uma ngabe sekuhlanganiswa lokhu kukwenza uvuke ube wumqemane.

Izigaba ezahlukene zemithi yokulwa nesifo sofuba. Ukusebenza kwazo, umugqa wokuqala wona usiza kanti futhi awunazo izimpawu zokwelashwa kakhulu uma ngabe uwusebenzisa. Azinazo izimpawu ezimbi ezinokwenzeka emzimbeni, kanti umugqa wesibili wona usetshenziselwa kulaba abahlulwe umugqa wokuqala.

Uma ngabe ngingaklama umkhankaso wokuqwashisa umphakathi ukuthi uxwayise abathengi ngobungozi bemikhiqizo yokukhipha ubuthi emzimbeni. Ngingaklama, ngenze isihloko esigqamile futhi esiqondile. Ngiphinde futhi ngixwayise abantu ngobungozi bemikhiqizo yokukhipha ubuthi emzimbeni ukuze baqonde ukubaluleka.

Uma ngabe ungumzali osemusha futhi ungasebenzi, ubhekana nezingqinamba eziphathelene nemali ngoba usuke ungasebenzi kanti futhi-ke ingane iyadinga ukuthi ikhule, ukuze ingane ikhule iyadingeka imali. Kunezinto ezibaluleke kakhulu okumele zitholwe yingane ezidinga ukuthi zibe zithengiwe. Kanti-ke uma ngabe ungasebenzi, lokhu kuwumthelela omubi kakhulu ekukhuliseni ingane.

Uhulumeni angayithuthukisa indlela yokuvimbela inzalo ezindaweni ezisemaphandleni, njengokuthi baye emahholo omphakathi beqhwashiswe ngokushesha kokukhulelwa. Kanti futhi nendlela yokuvimbela inzalo entsheni ikakhulukazi, iyobe isinolwazi olunzulu ngakho-ke ebese iyakwazi ukuthi ivimbele inzalo.

Kubaluleke kakhulu ukuphuza amaphilisi esifo sengculazi nsuku zonke. Lokhu kusiza ngokuthi, amasosha emzimbeni akwazi ukuthi alwe nalo igciwane. Kanti uma ngabe ungeke uphuze amaphilisi nsuku zonke, kusho kona ukuthi amasosha akho angeke akwazi ukuthi alwe nalo igciwane. Uzozigcina usubambeke kakhulu, ngenxa yokungaphuzi nje amaphilisi.

Ngokuthutha emaphandleni, zingathuthukiswa ngokuthi kwenziwe isexwayiso sokuthi abantu basheshe bazise abasemtholampilo uma ngabe kungekho, bengekho kahle emoyeni noma bengekho kahle empilweni ukuze ama-ambulensi azokwazi ukufika ngesikhathi ngoba imigwaqo yimbi kakhulu. Kanti-ke futhi kumele kukhulunywe nokhansela ukuthi kulungiswe indawo ukuze ama-ambulensi azofika ngesikhathi emakhaya.

Yebo, mkhulu uNdlovu. Uma ngabe ufuna ukuyobhalisela impesheni yabadala kwa-SASSA, kumele uphathe umazisi wakho, uphathe incwadi yekhansela, ebese uphatha incwadi yasebhanke lakho ozobe uholela kulo.

Izinhlelo zikahulumeni ziyazisiza iziguli ezihola kancane ukuthi zithole imithi ngoba, uma ngabe beya emtholampilo kahulumeni noma ezibhedlela zikahulumeni abakhokhiswa imithi uma ngabe benikezwa imithi, kopha banikezwa mahhala. Ngakho-ke, uhulumeni uyabasiza abantu abahola kancane ukuthi bathole imithi.

Uma ngabe ngingena esibhedlela esigcwele ngokweqile ngibona esinye isiguli zilele phansi ngoba ayisekho indawo yokuhlala. Lesi simo singenze ngazizwa kabi kakhulu ngafisa ngabe nginawo amandla okusiza noma ukulekelela njengoba kugcwele kangaka. Kubuhlungu ukubona abanye abantu beludinga usizo, kepha bengalutholi kahle ngenxa yokugcwala ngokweqile.

Abasebenzi bezempilo bangabhekana kahle ngokucwaswa mayelana nokuvimbela inzalo. Abasebenzi bezempilo kumele bazise umphakathi noma bakhulume kahle nomphakathi mayelana nokuvimbela inzalo. Bazise umphakathi ngokuziphatha uyivimbele inzalo, kanti futhi nobungozi bokuzala noma ikanjani.

Imitholampilo engomahambanendlwane noma i-telemedicine, ingakuthuthukisa kahle ukufinyelela kwezempilo kwabantu abakhubazekile, njengokuthi baye emakhaya lana abahlala khona njengoba imahambanendlwane iyakwazi ukuhamba ifikele ezindaweni. Bakwazi futhi nokuthi basondelane kakhulu nabantu abakhubazekile ukuze bezokwazi ukuthola usizo.

Ngokwazi kwami, umehluko phakathi kwezibhedlela zikahulumeni nezibhedlela ezizimele, ukuthi ezibhedlela zikahulumeni akukhokhwa mali. Kanti ezibhedlela ezizimele kuyakhokhwa khona uma ngabe udinga ukuthi unakekelwe, noma kunento okumele kwenziwe yona.

Ngiyacabanga ukuthi umehluko ukhona phakathi kwezinyanga nabathakathi ngoba izinyanga zisebenza ukusiza abantu noma ziphilise abantu. Kanti-ke abathakathi bona basuke befaka ububi kubantu noma benza abantu ngokubi njengokuthi babathakathe isimo noma isenzo esibi leso.

Uma ngabe ngingumphathi wesibhedlela sikahulumeni, benginganciphisa ngokuthi ngithole abasebenzi bezempilo abawaziyo umsebenzi noma abangochwepheshe ekusizeni abantu. Ngakho-ke, kuyobe singekho isidingo sokuthi esibhedlela kugcine sekugcwala kakhulu ngoba bayobe besiza abantu ngokukhulu ukushesha.